Radio yone, e ka setswe mo seteisheneng, gonne radio ke ka tsela e bagolo ba rona ba utlwang dikgang ka yone ka tlhamalalo, bone ga ba tlwaela di-podcast-e jaaka bašwa ba jaanong bone ba tlwaetse di-podcast, gwa gonna thata gore ba tsene gape mo tirisong ya di-podcast, setse ba tlwaetse di-radio kgotsa tsona, seyalemoya.

Ka COVID-19, batho ba le bantsi ba ne ba sa ye ditirong, mme ba ne ba latlhegelwa ke letseno mo matlong a bone, mme bontsi jwa bone ba ne ba tlelwa ke matlhale a go itirela di-podcast-e tse ba ka ntshang batho bodutu ka tsone, ntse ba dutse mo matlong a bone.

Fa data yaka e fela pele ga nako, ke leka ka bojotlhe gore ke kgone go bona data e nngwe mme, ke leka ka bojotlhe gore data yaka e se ke ya fela pele ga nako, ke dule ke na le data ka dinako tsotlhe. Ke reka data e ntsi e yang gong tekanang, kgwedi yotlhe gore ke se ka ka reka data kgapetsa-kgapetsa.

Nna ka nako tse dintsi ke leletsa seteishene sa seromamowa, fa ke batla go eleletsa mongwe wa losika letsatsi la gagwe la botsalo, kgotsa fa ke batla go romela molaetsa o botlhokwa ke batla gore batho ba motse ba o fitlhelele ka bonako, mme gantsi ke tle ke kry-e tšhono ya go tsena.

Go na le melawana e tshwanetseng ke e sale morago, ya gore ke kgone go mo aroganyetsa data e ke nang le yone. Ke tobetsa dinomoro dingwe, mme fa ke sena go di tobetsa, ke be ke tsenya gore ke batla go mo aroganyetsa data e kana ka mang, ke be ke mo romelela.

Selo sa ntlha erile ka amogela mogala waka wa letheka, ke ile ka itsaya senepe, ke ile ke tsaya balosika le ditsala tsa me senepe gonne, e ne e le santlha ke amogela mogala wa letheka, ebile ke amogela mogala wa letheka o kwa godimo jaana, o kgonang go tsaya dinepe, e ne e le ka ngwaga o le wa twenty-ten ka nako ya World Cup.

Ee le nna ke mongwe wa batho bao, ba boeletsa lenaneo motshegare otlhe and-e ba le boeletsa mo diteišeneng di le dintsi. A ba boeletse lenaneo gangwe fela mo mosong, mme ba tsenye mananeo a mangwe, le o ne a tshameke.

A amana thata ka gonne, o kgona go a bogela gongwe le gongwe, ka nako nngwe le nngwe e o batlang ka yone, ga go tlhokagale gore o a be o le ko ntlong gore o kgone go bogela se o batlang go se bogela, o kgona fela go se bogela mo mafaratlhatlheng a gago a tlhaeletsano.

Wi-Fi ya mahala ga ya tshwanela go thibela, gonne ke yone e thusang batlhokatiro ba le bantsi, gore ba kgone go kopa tiro ka yone, mme go na le mabenkele a mantsi a ganang ka yone, ba re ke ya bareki ba bona fela.

Polatefomo tse go bonwang mmino mo go tsone gone jaanong, di botoka thata go na le dipolatefomo tse le tsa maloba, o reka disk-i mme o ya go e tshameka kwa gae, gonne batho ba le bantsi ba ne ba gatisa mmino, mme ba rekisa ka bogodu.

Fa ke tsentse di-channel-e tsena, ke kgona go di lotlela gore bana ba se ka ba di bogela, ke tsenya PIN code-tu, gore fa ba re ba tsenya channel-e eo, e ba batle nomore ena ya sephiri, mme fa ba sa itse, channel-e ga e bulege, ke ba tlogelela fela di-channel-e tse di siametseng gore di ka lebelelwa ke bana.